U ya nga ha nṋe musi thundu dzi tshi khou endedziwa nga maṱiraka kha bada khulwane ya N one, ndi vhona hu tshi vha na dzikhombo nga maanḓesa lune idzo thundu dzine dza khou endedziwa dzi vha dzi songo tsireledzea nga uri hu tshi vha na dzikhombo, idzo thundu dzi mbo ḓi xela kana dza kwashea.

Musi ndi tshi tshimbila nga tshiendedzi tsha muyani, ndo pfa ndo takala nga maanḓa ngauri zwine nda zwi funa nga tshiendedzi tsha muyani ndi zwa uri u swika nga u ṱavhanya. Ndi zwone zwine nda pfesesa zwone uri ndi tea u swika hune nda khou ya hone nga u ṱavhanya uri ndi vhe na tshifhinga tsha u awela.

Moḓoro u ne nda u funesa ndi moḓoro wo no pfi Tiguan ya VW, u yu moḓoro ndi u funa nga uri ndi moḓoro muhulwane u ne wa vha wo tsireledzea, u ne wa dovha hafhu wa kona u ḓadza vhathu nga ngomu nga uri wa vha u moḓoro muhulwane.

Musi vha reili vha tshi khou reila lwendo lu lapfu, vha tea u ḓi ṋea tshifhinga tsha u awela lwo kalulaho. Uri musi vha tshi ḓo reila vha so ngo ḓi wana vha tshi khou neta nga u ṱavhanya nahone haa, vha so ngo ḓi wana vha tshi khou kumedza nga uri zwi vha khombo kha hanevho vhathu vhane vha khou reiliwa. Vhareili vha mabisi vha tea u thoma vha awela, honeha na musi vha tshi khou reila lwelwo lwendo lu lapfu na vhukati hu tea hu imiwa giratshini kana huṅwe fhethu uri mureili a thome a awele lwa tshifhinga nyana hu sa hu sa athu u isiwa phanda na lwendo.

Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri vhaaluwa vha wane tshiendedzi tshavho tsha mahala tshine tsha bva kha muvhuso, vha tshi ya u ṱola dzi kiḽiniki kana vhuongeloni. Zwi thusa uri vha si ḓi wane vha tshi khou shotha masheleni a u badela zwiendedzi vha tshi ya kiḽiniki.

Hune nṋe nda dzula hone zwo leluwa u wana thekhisi dza u ya ḓoroboni khulwane.

Thekhisi ri songo vhala driver i tea u hwala vhathu vha fumi na ṱhanu.

Kha vhupo hune nda bva hone dzi thekhisi mitengo ya hone i gonya nga fulwi nge dzi association dza dzi thekhisi dza tendelana kha honoyo mulayo.

Ndi tshi tou humbulela ndi goloi yo no pfi kwid, ndi yone i ne a i ḓuri, honeha a i shumisesi zwivhaswa zwinzhi.

Zwine a tea u zwi fara ndi mufaro wa zwiḽiwa nga uri luendo lu vha lwo lapfesa lune nḓala i nga mu fara arali a si na zwiḽiwa. Honeha tshiṅwe tshithu tshine a nga tea u tshi fara ndi tshi no pfi power bank, u farela founu yawe musi i tshi fhela battery uri a kone u i charger.

Musi izwi zwi bveledziswa zwi tshi tshimbila nga magutsu, zwi thusa vha mabindu kha uri vha si shumisese tshelede nnzhi musi vha khou tshimbidza izwi zwi bveledziswa u fhira musi zwi tshi khou tshimbila nga maṱiraka badani. Honeha, zwi thusa uri izwi zwibveledziswa zwi tshimbile zwo tsireledzea, nge zwa si vho ima badani badani hune ha vha hu na khombo.

Vhunzhi ha khaedu dzine dza vha hone musi mabisi a tshi khou tshimbila vhusiku, ndi musi hu tshi vha na khombo nga nṱhani ha u sa vhona zwavhuḓi nga uri hu vha hu swiswi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri vhaaluwa vha ya tea u vha na tshiendedzi tshavho tsha vhaaluwa. Izwi zwi thusa uri vha sa vhe na mutsiko ha u tshimbila nga zwiendedzi zwa nnyi na nnyi na vho nnyi na nnyi. Na honoyo a ne a vha khou vha reila zwi a muthusa nga uri u ya kona u vha na mbilu thethe musi a tshi khou tshimbidza vhaaluwa.

Musi dzi goloi dzi tshi shaya ha u paka mimoḽoni, ndi nga uri mimoḽoni ho vha hu si na ha u paka hunzhi. Honeha, muṅwe na muṅwe u vha a khou nyaga u shumisa goloi yawe uri a ye moḽoni, u vha a sa khou nyaga u tshimbila nga dzi thekhisi kana nga tshiendedzi tsha nnyi na nnyi. Ndi ngazwo u tshi wana moḽo wo ḓala nga dzi goloi hu sina ha u paka.

Mushumo wa zwiṱitshi ndi wa ndeme nga maanḓa ngauri vhathu vhane vha khou tshimbila lwendo lu lapfu, vha a kona uri vha ime tshiṱitshini uri vha thome vha awele. Hu vha hu vha na vhathu vhane vha khou nyaga u dzhena bungani, ha vha na vhathu vhane vha vha vha khou nyaga u renga zwiḽiwa. Izwo zwi a thusa uri muthu a dzule a so ngo tou netesa musi a tshi khou dzhia lwendo lu lapfu, zwa dovha hafhu zwa thusa uri muthu a songo swika a kha ḓivha o farea arali a tshi khou ṱoḓa bunga kana a swike hune a khou ya hone a na nḓala musi a songo renga zwiḽiwa.

Tshifhinga tsha musi ndi tshi khou shumisa bupo, ndo vha ndo takala nga maanḓa nga uri lwendo lu vha lwo pfufhifhala nga maanḓa. U swika hune wa khou ya hone u so ngo neta, zwine zwa vha zwithu zwine nda zwi funesa nga maanḓa.

U tshimbila lwendo lu lapfu u na maḓi, ndi zwa ndeme nga mannḓa nga uri zwi thusa uri u si farwe nga ṱhoho musi u tshi khou ṅwa maḓi kana ṱhoho i si reme. Honeha, zwi u thusa na uri u si pfe u tshi khou neta nga nṱhani ha uri muvhili wa vha wo omelwa.

Musi ndi tshi bva u ḓi mvumvusa na muthu wa hashu, ndi nyaga u shumisa tshiendedzi tshashu kana goloi yashu. A thi nyagi u bva nga thekhisi nga uri musi u tshi ya u ḓi mvumvusa hune wa vha u khou ya hone tshiṅwe tshifhinga thekhisi dzi vha dzi sa wanali.

Ndi ḓo vhudzisa uri naa iyi ndi iṅwe nḓila ya u ya hayani naa kana vhuponi ha hashu naa nga uri a thi ḓivhi dzoṱhe dzi nḓila dza u ya hanengei. Ndi khou tama u guda nga ha dziṅwe nḓila dza u ya ngeyi vhuponi ha hashu.

Tshipirioni tshine nda vha natsho tsha u tshimbila nga bisi a si tsha vhuḓi nga uri zwithu zwe nda si zwi takalele nga u tshimbila nga bisi ndi ya uri i khou tshimbila i tshi ima fhethu hunzhi. Honeha, nṋe ndo ḓowela u tshimbila nga tshiendedzi tshine tsha si ime fhethu hunzhi, zwino iḽi bisi ḽo vha ḽi khou tshimbila ḽi tshi ima fhethu hunzhi, ḽi tshi khou tsitsa vhaṅwe, ḽi tshi khou ṋamedza na vhaṅwe. Nda sala ndi tshi swika he nda vha ndi khou ya hone u lenga nga maanḓa.